Zingisiza ngokuthi ngiyakwazi ukusuka ekhaya bangithathe esitobhini bangibeke lapho engifuna ukuya khona koda angijabulile ngabanye ngabanye abashayeli bamabhasi angasekhaya. Bayadelela, abawazi abantu abafaka isinkwa emlomeni wabo, bakhuluma nathi isinomi kanjani thina bagibeli. Futhi abasiphathi kahle ngenxa yokuthi umuntu udiniwe, usuke ediniwe kwakhe. Koda-ke siyagibela ngoba sixakekile.

Ama-shuttle angathuthukiswa ngale ndlela ngasekhaya, ukuthi benze sho ukuthi abantu abadala abami isikhathi eside ey'tobhini belinde izinto zokugibela ngoba mabemi isikhathi eside bazokhathala ngoba abanye babo baphathwa amadolo. So, akukuhle ukuma isikhathi eside esitobhini ulinde into yokugibela bese ungayitholi. Abaphathi kumele benze isiqinisekiso ukuthi , izinsiza kusebenza nabathuthi bomphakathi bahlezi bekhona ukuze abagibeli bengeke bayiswele into yokuhamba.

Zingalungiswa ngokuthi inhlobo yokwakhiwa kwama-taxi kumele bakhe ama-taxi akwazi ukuthi abantu abadala bakwazi ukugibela kuwona nangendlela akhiwe ngayo, basheshe bakwazi ukufinyelela kule ndawo yokuthi bahlale. Kunokuthi kuthathe isikhathi ukuthi egibele etabalase ukugibela ethekisini. Futhi baphinde behlise ukuphakama uma ungena la phambili kwayo esicabheni, behlise kungaphakami kakhulu ukuze noma umuntu ohamba ngenduku akwazi ukugibela ahlale kahle anethezeke.

Into efika kuqala kimina impatho, kwamele ngibaphathe kahle abantu ngoba uma bengafiki bezogibela isinkwa sami angisitholi. Ngaloku, ngokubaphatha kahle kuzobenza ukuthi baloke bebuya ngoba bayajabula ukuthi baphethwe kahle. Namba two, ngingakhulumi noma ikanjani nabo ngoba abantu baphuma emakhayeni ahlukene futhi angazi yini ebaphazamise umqondo, noma ebaphathe kabi. Ngalokho-ke, kwamele ngihlezi ngibheke indlela engikhuluma ngayo, ne-smile. Umuntu meqhamuka kumele ngimbingelele nge-smile abone ukuthi cha, umsebenzi wami ngiyawuthanda futhi ngiyawunakekela, ngiyabanakekela nabagibeli.

Ngingathanda ukubona ukuthi ibhasi ifika nini esitobhini sami futhi ngifika nini la ngiya khona, isikhathi nje esikaliwe. Namba two, imithetho yangaphakathi ebhasini njengokuthi akudliwelwa phakathi, akubhenywa phakathi, futhi awuwubangi umsindo. Namba three, umshayeli kumele ukuthi u-clean, kufanele abe clean futhi angaliphuzi uphuzo oludakayo esazoshayela noma eshayela.

Kumnandi ukuthutha abantu abadala, abayingxenye yesonto lami, ngoba bahlezi bezikhululekela, bezenzela amahlaya kuhlekwe kube mnandi futhi banothando, futhi bayabonisana. Uma sihamba endleleni kuba mnandi nje kuyahlekwa, kuyaxoxwa, kuyaboniswana, kuyakhuthazwana, yabo nje kuningi. Ngoba futhi ugcine ufunda nezinto ongazazi kubona ngoba bona kade bazalwa futhi bayazazi izinto. Ngakho-ke, uthola ulwazi obungalwazi mahhala hha.

Ukuhamba ngebhasi kade ngakuqala futhi angiziboni ngishintsha ngigibela okunye. Isizathu salokhu ukuthi ngiyakuthanda ukuhamba ngalo ibhasi ngoba lifika ngesikhathi liphinde lingifikise ngesikhathi futhi emsebenzini alijwayele ukuba-late, noma li-late alibi late mhlampe ngehora lonke. Ngalokho-ke, yingakho ngizohlala kulona kuze kube ukuthi angisathandi ukuligibela. Okunye, li-cheap yingakho ngilithanda alimbi eqolo njengama-taxi, yingakho nje ngilithanda ibhasi.